Indima yezingubo ezintsha iba khona ngokuthi isuke ifuna ukucacisa ukuthi usezoqala isigaba esisha empilweni yakhe. Fanele konke okudala ekushiye ngemumva. Neziyalo azithole manje ahambe nazo eyobe ebe eyongena nazo esigabeni esisha sempilo.

Ziyaxhumana ngoba kusuke esefike esigabeni lapho sekufanele agqoke khona ngokuzihlonipha nokuzinakekela okukhombisa ukuthi akasekho ezingeni lobufana, usesezingeni lobudoda.

Ubuntu ngiye ngiyakhumbula ukuthi busebenza kanjani uma ususenkingeni lapho udinga khona usizo kwabanye abantu. Esikhathini esiningi usizo uluthola kalula kubantu uma nawe unosizo kubantu. Ingakho-ke ubuntu bubalulekile.

Ngingamcebisa umngani wami ukuba ehlise ulaka, ngoba uma kushoniwe akusona isikhathi sokuba umuntu abe nodlame. Ukuthula kuzodala ukuthi nalo ongasekho emhlabeni ehambe ngokuthula ngoba naye uyabona ukuthi emndenini wakhe kubanjisenwe kanjani.

Nginganxexa wonke umfundi ukuba enze isenzo esikhombisa ubuntu komunye umfundi eklasini. Ngaphambi kokuba siqale isifundo sami, ngike ngibone ukuba bayakuqonda yini ukuthi kuyini ukwenza ubuntu.

Kuke kwaba khona lapho nami ngilandela khona imfashini edumile kodwa ngayeka phambi kwesikhathi sengibona ukuthi ukulandela imfashini yinto engapheli, kanti ziningi izinto ezibalulekile empilweni okufanele uzibeke phambili ngaphambi kokuba ulandele imfashini.

Nginganqaba ngoba akufanele ukhethelwe umuntu ozohlala naye isikhathi sempilo yakho yonke, ngoba kuzongabi khona ukuhlalisana okuhle phakathi kwenu nobabili.

Ukufika kwezobuchwepheshe kuyenze impilo yamaZulu yaba lula kungangoba yonke into sebeyenza ngokushesha and bayakwazi ukuphinde bexhumane nabantu bakubo abasemakhaya kalula nangomakhalekhukhwini. Into ebingenzeki ezikhathini zaphambilini.

Amakhono abafundiswa ngawo amakhono okuthi umuntu ekwazi ukumelana nezinto ezenziwayo ekhishini, endlini, kanye nasegcekeni ukuze ekhombise ukuba umuntu wesifazane onesidima futhi okhuthele.

Kubalulekile ekuthenini ukwazi ukuxhumana nezinyanya kanye nabangasekho balelo khaya kanye nabakhona ngaleso sikhathi sokuzalwa kwayo.

Iyaziqhenya ngobunsizwa bayo kanye nokuqeqesheka kwayo ekuthenini idlule esigabeni sokuba umfana iyoba insizwa ngokuphelele. Izifundo ezitholayo zibalulekile ekuthenini noma isibhekene nezinkinga ebudaleni bayo. Ikwazi ukuthi yaqeqeshwa ngazo zonke iziyalo ezidingwa umuntu wesilisa.

Kuba nomthelela omuhle kakhulu emndenini osuke ulahlekelwe. Kuwushiya ududuzekile okukhombisa ukuthi awukho wodwa ezikhathini zobunzima. Umphakathi ubamba iqhaza elibaluleke kakhulu.

Ingasebenza kakhulu ngoba yonke into ehleliwe iba nempumelelo, futhi iba nesizotha kubantu ibukeka njengento enhle.

Zishintshe kakhulu ngangoba akusekho okuyimfihlo okwenziwa abantu emndenini yabo okwaziwayo ukuthi lokhu okwakulo mndeni, ngoba amafoni noma omakhalekhukhwini baveza yonke into nokungafanele ivele. Yingakho ukuthuthukisa kwazo izinto kungekho right kwesinye isikhathi.

Kubalulekile ukuba besebenzise isiko nokuhlatshwa kwembuzi kanye nokuthi besebenzise isimo lapho bedlula khona ukuthi beqambe ingane ukuze igama layo liyohlezi linomlando oncomekayo futhi olalelekayo.